E tlamela ka monate wa botho le tsela ya go e tlamela dilo kwa ntle ga go dira madi.

Ee ka go tlamela ka dikgetho tse di fitlhelegang bonolo go bonolo ka gonne se o se tlhokang fela ke internet-e, mme o sa senya nako kgotsa madi o ya kwa lefelong la metshameko wa motho ka na bale.

Motshameko o nkgatlhe jang go tshameka ke Mob Control le Township ga di bonolo go tshameka mara di monate.

Go tlamela ka dikerefo le tiragatso ya maemo a kwa godimo, go tlhama fatshe ba tseneletseng le maitemogelo a mantota ka sereboletsa se se maatla.

Motswako o kgethegileng wa go nna motlhofo go fitlhelega go nna le seabe mo setšhabeng le di tuelo tsa tlhaloganyo, di fitlhelega bonolo mme di ka itumelela go tswa gongwe le gongwe.

Go tshameka motshameko mo inthaneteng o tlhoka sedirisiwa se se tsamaelanang kgolagano e tlhomameng ya internet-e, motshameko o o tumileng o itsing ke Mind Craft.

Go tshameka thata go ka dira gore motho a tlhagole a nne le mathata a botsogo le go itlhokomolosa maikarabelo a mmatota, motshameko o ke o ratang thata ke wa go thuba dinamune ka sekgowa go Candy Crush.

Di ikagile ka go ananya tshedimosetso ka metlha le di server-a tse di kgakala go gore di kgone go dira, go tshameka o tlhoka internet-e ka kgotsa network-e go tshameka mo inthaneteng le data.

Batho ba tshameka bosigo ka gonne ke gone fa ba gololosegile mo tirong ba tshameka go iketla mo letsatsing le le tlhanaselang, go tila ditshwenyegelo tse di turang tse ditshedimosetso batho ba ka gologana di network-e tsa mahala tsa Wi-Fi kwa mafelong a a tshwanang le di laeborari mafelo a baagi kgotsa di kefi ba ka tshameka metshameko e e senang inthanete.

Di tokofatsa dikgolagano tsa loago ka go tlama ditsala le go tokafatsa bokgoni jwa motho le go gakologelwa metshameko ya mo interneteng e seyo pele ka ntlha ya go tlhoka inthanete le di network-e tse di sa ikanyegang.

Dikotsi di akaretsa go kgerisiwa ka inthanete go tswa kgolwa le metshameko kgotsa bogodu jwa boitshupo, go nna o babalesegile di la go dirisa tshedimosetso ya gago, mme o dirisa di-password tse di nonofileng.

Lebaka ke gore go na le mathata a intanete kgotsa a network-e ko metseng, metshameko e bonolo go bonwa ke metshameko ya cell phone ka gonne e bonwa bonolo.

Ke ne ke tla tlhama motshameko wa go ithuta o tota o go duelang ka madi morago ga o dira dikabelo tse di rileng, go kgerisiwa mo inthaneteng go tlhoka go fetoga.

E ka baka go gagamalang ga matlho go sa eme sentle le go tshwarelelwa go fokotsa ditlamorago tseno batshameki ba metshameko ya ileketeroniki ba tshwanetse go tshela botshelo jo bo leka lekaneng ka go akaretsa go ikhutsa ka metlha, go itshidila mmele, go ja dijo tse itekanetseng, le go robalang mo go lekaneng.